Bhota mqhubi, bendiqala bendicela uqale ndixolise malunga nokuswela ulwazi nale ndawo. Bendicela ke mqhubi ukuba u ndibonise indawo ezingathi ke siyoyithathela khona yona iUber le yethu esifuna ukuhamba ngayo, siyibizele ngakhona. Ukuba ke aniyivumeli bendizocela ke ukuba afike ndimxelele ukuba makayosilinda kwelaa cala apho esizokwazi ukugibelela khona, enzele singathi ke sinone okanye simoshe kule ndawo yenu apha. Ndiyabulela kakhulu noba ungandinceda ngoluphi uhlobo.

Ukunciphisa iingozi kunyanzelekile ukuba imoto yaziwe ukuba ikwimeko elungele ukuhamba emgaqweni ukuze kaloku ingabi ingathi kanti iyifaka emngciphekweni bonke abantu abakufuphi nayo okanye abo abaqhuba ecakwayo, kwanomqhubi lo uyiqhubayo. Yiyo ke leyo indlela urhulumente athi azame ngayo ukuqinisekisa uba iimoto ezi ezihamba endleleni ziimoto ezi kwisimo okanye ezikwimeko elungeleyo ukuhamba kuyo indlela, kungafane nje ukuhamba . Kuba ukuba bekungekho njalo, iingozi ngeba zingaphaa koba zibaleke.

Kubalulekile ukuba indawo nendawo ibe ifumana abakhenkethi, kakhulukazi xa loo ndawo leyo ithandwa nabakhenkethi. Enye ke yezinto eye yonwabise kakhulu abakhenkethi bubuhle bendawo, lucoceko lwendawo nokudla okumnandi kwendawo kwaye nendlela le indawo ingaqhelekanga ngakhona. Kubalulekile ke abantu abahlala kuzo iilokishi ukuba bahlale beqinisekile ukuba iilokishi zicocekile, ukudla kwakhona kuphekiwe kumnandi futhi kukudlala okuhlala kusezingeni elifanele abakhenkethi. Baqinisekise futhi nokuba loo ndawo ubugebenga buyeyehliswa ngokwenza izinto ezifana noo-community police forums nabo bantu bazohamba becoca indawo ukuze abakhenkethi bahlala bevakasha.

Isizathu sokuqala esenokubangela okanye esikhoyo xa oololiwe belayisha ngaphezu kwenani labakhweli elimisiweyo kukuba abantu banokuwa ngenxa yokugcwala kukaloliwe balimale abanye basweleke. Uloliwe uqobo lwakhe yena angasindwa enze kube nzima into yokubana ahambe kumgaqo wakhe kube ke ngoku kufumaniseka into yokubana uyakwazi ukuwa abhukuqeke okanye alimaze umgwaqo wakhe, yenze loo nto kube khona ingozi kaloliwe. Okanye kuyenzeka into yokubana uloliwe xa esindwa kuthi ke kuqhuma zona, oololiwe bohlukane phakathi omnye asalele ngasemva ngenxa yokusindwa.

Imigama endingathi ndiyithathe ukuze ndikhawulelane nokudinwa kwam ekuqhubeni ibhasi, into endingayenza kukuba ndilale ixesha elaneleyo phambi kokuba ndibe ndiye yindlela le ezohamba indlela ende. Enye into ndisele namanzi aneleyo ukuze umzimba uhlale unamanzi futhi xa kufuneka ndiphumlile endleleni, ndibe ndiyama endleleni ndiphumle ndolule iinyawo noba yiyure enye okanye ezimbini eyocambalala. Okanye eyona nto ebalulekileyo ngaphezulu kwezinto zonke, ndihambe nomntu endizothi ndakudingwa ndibe nditshintshana naye kwindlela le ende ukuze ndingadinwa kakhulu.

Eyona nto endiyicingayo yile yokuba abona bantu basemngciphekweni babo abaqhubi futhi nabo abakhweli kuba abaqhubi nabo basenokubiwa kwenye indawo ethile emveni koko babe ke bayabanjwa zikrelemqa okanye babanjwe inkunzi boxuthelwe iifowuni, boxuthelwe iizipaji, boxuthelwe nemali. Ukanti ke abakhweli bona bangabe ke bayabiwa basiwe kwezinye iindawo, kube ke bayasiwa kuloo ndawo bahlala kuyo okanye kwenziwe ngathi bafikisiwe kanti ke umntu asuke abiwe. Kunye okunye okungenzeka kukuba bangabanjwa nabo kwangabo abaqhubi ngoko ke ukuqinisekiswa kokhuseleko lwabo bonke, iimoto ukuba zibe namakhamera nama-CCTVs, izinto ezizokhupha izinto ezibonakalayo ngelo xesha.